Indima yebhayisekile kwelinye icala ilungele irayithi kuba iyakwazi unceda xa ungumntu ongafikeleliyo kwimali yothenga imoto, umzekelo, yoba ukwazi ukuya emsebenzini. Ngoku ke ibhayisekile noko ezindleleni yenzelwa indawo yayo uba mayihambe yodwa bucala. Akhona amathuba anjalo, nebungcipheko bohamba endleleni kukho iimoto, ungatshayiseka. Kodwa ke urhulumente wethu uzamile ukwenza iindlela bucala yoba kuhambe abantu, kukwazi uhamba neebhayisekile. Ngoku ke ndithi ngumbono omhle kakhulu lo uwucingileyo ngoba banintsi besenza kanjalo, bekwazi ukhuseleka baphinde baseyive imali yoba umntu ephangela.

Ndicinga eyona njongo yokwenza ama-toll gate kungenxa yoluntu olusuka kwezinye iindawo lube liphethe iziyobisi, lube liphethe izixhobo ezingekho semthethweni zizisa kwezinye iindawo. Ngoku ke i-toll gate yindawo yoba kukwazi xa kugqitha imoto kuqinisekwe uba akukho nto iphethwe yiyo na ezawukwazi uba ibeke ubomi babantu bube semngciphekweni. Ndicinga uba eyona nto ke eyabangela benze zona kungenxa yokhuseleka kwabantu.

Kwezi ndlela zingagangathwanga zezi ziye zihambe ekuhambeni kwexesha ziphele zivuleka, kuphume imingxunya. Apho omnye azothi gqi ebaleka angene kulaa mngxunya, aphazamiseke ke ngoku kwande amathuba weengozi. Ndicinga uba bengayithandi nje loo nto kungenxa yoba amathuba eengozi ayaxhaphaka kakhulu xa indlela ingathanga yagangathwa kakuhle, ngoba kuye kuvele into ebengakhange ayilindele, aphele ebhidakala kusanda amathuba engozi. Ndicinga loo nto injalo, nomoshakala kwemoto kuphele iba ziindleko kubo ngokwenxa yendlela engagangathwanga.

Indichaphazela kakhulu le mpazamo. Kangoba indichaphazela nje andinamntu ndimaziyo olapha kule ndawo ndize kuyo, eyona ndawo bendifanele ndiya kuyo yile bendiye ndachaza uba ndiya kuyo. Ngoku ke bendizawuya phaa ngaphambili kubantu abadilishana nale ndima yamatikiti ndifike ndibacacisele. And ngobacacisela kwam ndide ndichaze mna eyona ndawo ndiya kuyo qha ngenxa yento yomntu ondincedileyo wandenzela itikiti uye wenza le mpazamo, itikiti lam walibhala uba ndiya kwenye indawo. Qha khange ndiyiqaphele ke loo nto, ndizoyiqaphela ngoku ndiqonda uba ndiza kwehlika ebhasini kuthwa mna ndifikile ndibe ndingazanga kule ndawo. Ngoku ke bendicela uncedo loba nditshintshelwe eli tikiti ngoba itikiti lam bendifuna lindikhombe kwindawo le bendithe ndiya kuyo. Lena indawo andazi mntu, kangoba andiyazi uba ndizawuncedakala kanjani.

Kule meko kaloku ndiye ndikhawuleze ndiye kumqhubi lo webhasi. Ndimcacisele, mqhubi webhasi, kwenzeke le ngxaki inje, kuzokwazeka uba ndive kwimpendulo yakhe. Uba uyakwazi undinceda umqhubi webhasi uza kundinceda okanye andixelele ukuze ndincedeke ndenze njani. Xa kunjalo ke ubone uba andikwazi uncedakala, kuye kunyanzeleke ke ngoku ndikhuphe imali ndiphinde ndikhwele enye ibhasi ezawundibeka kule ndawo kanye kanye ndiya kuyo.

Eish! Into eveke ikhawuleze ithi qatha yile yoba xa uhamba kulaa mazwe kulindelekile, kukho abantu abagada iilori ezisuka kwezo ndawo. Baye bafune ukuzozixutha izinto ezi nawube nizilayishile kuloo lori leyo ngoku ke iyingxaki, futhi ibe seyibubungcipheko obukhulu ngoba kulindelekile nakweyiphi na indawo. Bakhona abantu babiza ngokuba ngama-rebel, ngabo ke abo bathanda ulinda iilori ezindleleni banikhombe ngezibhamu bathathe yonke into abafuna uyithatha, nobomi bakho busemngciphekweni ke xa kunjalo. Ngaphandle ke uzofumana ikhampani ye-security ezawuhlala inigadile kwiindawo enizihambayo, bobo ubungcipheko endibubonayo.

Urhulumente kule nto ndiyitshoyo uba kubalulekile, abantu abasuka kwezinye ii-province besiya kwezinye bangasuke bangene kwenye kanti baphethe izinto ezingafanelekanga, ziyagqithela ziye kuloo ndawo leyo. Iphinde norhulumente ke ngokweendlela, umsebenzi omkhulu awenzayo ezindleleni, kuye kudingeke ke neento ezidibene neerhafu kukwazeke uba kuzokwazi ukwenziwa imali. Kufunyanwe imali ezawukwazi uba iphinde iphuhlise ezindleleni, iphuhlise nezinto zoluntu kweli lizwe lethu. Ndicinga loo nto, ancede apha kuloo nto nokukhuseleka kwabantu.

Bendicela uncedo lotshintshelwa itikiti lam, ngoba mna andizi apha kule ndawo itikiti lam libhale yona. Ndingumntu mna oya eGqeberha not eThekwini, eThekwini andinamntu ndimaziyo. Ndingenamntu ndimaziyo nje ndikuloo ngxaki injalo. Ngoku bendicela uncedo, nditshintshelwe eli tikiti lam likwazi ukhomba kule ndawo ndithi ndiya kuyo. Ndiyanicela kakhulu ndisengxakini, andiyazi uba ndizawuthini. Okanye ke bendicela ujika noba nebhasi iphindela kweli cala iphindela kulo ndizokwazi uba ndifumane enye ibhasi. Okanye ndindizamele indlela yofumana enye ibhasi eya kule ndawo ndiya kuyo.

Iindlela zasedolophini zinomehluko kuneyasezilalini ngoba iindlela zasezidolophini akho mfuyo, phinde enye into kufuneka kubekho izitalato ngezitalato. Ngoku ke loo nto ayikho ezilalini, siba nendlela enkulu ehamba indlela eya phakathi kwemizi nje eyodwa. Ngoba kukho abantu, baneemfuyo and iphinde, imihlaba yasesilalini ayifani neyasedolophini. Imizi mikhulu, baneegadi abantu balimile, ngoku ke ngoku indlela iye ibe nye akukwazi ukwenziwa izitalato. Iphinde ke, iinkomo kaloku xa zihamba zitsala amahlahla, azikwazi uwatsala endleleni enetha ngoba izawuhamba imoshakale ekuhambeni kwexesha. Kanti ke uba kwenziwe indlela enamatye, igravel nje, ayinangxaki ezimotweni, ayinangxaki nasezinkomeni.

Ngokolwam uluvo ndicinga uba ibhasi , ukhuselekile kakhulu umntu okhwele ebhasini ngoba ibhasi inemithetho, imithetho yasebhasini nendlela yokhwela. And kubakho amatikiti for ukukhwela ebhasini, yinto echaza leyo nomthetho webhasi. Iteksi yona ixesha elininzi umthetho awukho. Nqwa nasendleleni xa beqhuba oonoteksi, baqhuba ngenye indlela ebonakalisa uba abanamthetho kakhulu ngoku ke ngoku nobomi buba semngcuphekweni. Kodwa ke ebhasini kuye kungabikho semngciphekweni ngoba imithetho ixesha elide iyalandelwa.

efana neprem, andikho sho noba nithetha ngeyiphi iprem. Andiyazi ke nam iprem so andikwazi ukuphendula lo mbuzo.

Xa ungumkhweli weemoto eziya edolophini okanye eziya jikelele, umisa ukuba mnye phayana, niye nibe neendlela zokukhomba umnwe. Ngelinye ixesha uye ukhombe phantsi xa ufuna ime, kwabanye xa uya kuloo ndawo uya kuyo bayakwazi ukhomba phezulu. Phinde ngelinye ixesha xa ungenamali ungumntu ubawela ukhweliswa emotweni ungenamali, uye usebenzise ubhontsi ukhombe phantsi, into ethi awunamali. So kuneendlela ngeendlela, kuye kuxhomekeke nje indawo leyo uhlala kuyo uba ikhomba kanjani ukuya .

Ndingaqiniseka ngokuba ndingaphosi moto egqithayo, ndingakhethi moto enjani, okanye entle okanye enjani. Ndizimisa zonke iimoto nditshekhe izinto ngabe zihamba kakuhle na. Ngelo hlobo ndicinga uba soqiniseka kakhulu, lula, ukuba yonke into endleleni ihamba ngendlela erayithi.

Ndiyahlala ndilinde ibhasi ngexesha ezawufika ngalo. Nokuba ayifiki ke emva kwe-thirty minutes, ndicinga uba ndawuse ndifowunele kwindawo yeebhasi ndizame ukuqonda uba ibhasi imaxa indawoni. Ngoba ingxaki inye, ugoduka kwam kusenokwenzeka uba ingafika emva kwam. Xa ifika, ifika sendimkile. Ingandishiya ke kanjalo, ngoba ixesha libekiwe. So, abafika, awafika ngelaa xesha labo bakubekele lona, baye babe kanti bayakushiya xa ungafumaneki nasefowunini.